Ndibona ukuba into engcono phakathi kwebhasi kunenqwelomoya kukuba okokuqala inqwelomoya iyakhawuleza kunebhasi ukufika apho iya khona. Okwesibini, inqwelomoya ihamba indlela e-straight ayihambi idibana ayikho sengcuphekweni soba ibe phantsi kweengozi. Okwesithathu, inqwelomoya ke ingaphazamiseka kwiinto ezifana ne-weather kuba isimo sezulu sinjani.

Ndima ye-clearance, customs clearance kukuba kutshekishwa ukuba ezi zinto ziphumayo okanye ezingenayo zisezingeni loba zingasetyenziswa ngabantu zikulungele na ukusetyenziswa ngabantu. Kwaye ii-customs clearances ziluncedo kakhulu ngoba ziyajonga kwaye ukuba ezi zinto njengoba zingena zizinto ezingene ngokomthetho okanye ziinto ekuvumelekileyo na ukuba ziyarhwebelana ziyaphuma okanye ziyangena.

Iba sisixhalabiso ke kukuba okokuqala idolophu yethu ikude kakhulu, indawo esihlala kuyo ikude kakhulu nedolophu. Okwesibini, xa ehamba ngasedolophini kuzofuneka ahambe ngasehlabathini, loo nto leyo ayikho ayondawo eseyifu leyo so andinothi ulungele. Okwesithathu, kwidolophu yethu le dolophu yethu enkulu ayikho indawo eyenzelwe okanye indawo apho phakathi nedolophu ezenzelwe ukuhamba kwabantu abaqhuba ibhayisekile. Lapho ke iimoto zingamgila okanye andiyazi kodwa ke andiboni ingathi kuseyifu. Even nexesha angaphuma ngalo apha endlini kwanganyanzeleka ukuba aphume kwa early ukuze abambe ixesha lomsebenzi ngoba iimoto ziyakhawuleza zona kunebhayisekile.

Sibalulekile ukuba ibambe ixesha afika ngalo. Okokuqala, umntu uthi uya ebhasini abe eyazi uba elungiselele ukuba izayombeka ngexesha elithile. Abantu ke banee-commitments banezivumelwano ngezivumelwano. So ingenzeka uba umntu wenze uthathe le bhasi kuba ezazi ukuba masithi mhlawumbi uya kwi-interview so ezibekele ukuba uzawufika ngexesha elithile akwazi ukulenza ixesha kulaa interview yakhe.

into enokwenziwa ngabaqhubi beetekisi ukuze kunciphe umsindo nokuxambulisana okumane kubakho ezindleleni kukuba bona babambisane bazame indlela yokuba badibane babe yinto enye bamele into enye izwi labo, bakwazi ukuba omnye xa ethetha omnye amamele omnye bangathethi ngodlame.

Okokuqala, ndingathetha naye ndimcele ukuba alicime icuba okokuba abantu bezigulo ezingafaniyo njengabantu abanesifuba ufumanise ibaphatha kakubi empilweni. Ndingamxelela ke uba kutheni ibhasi icuba lindiphatha kakubi, ndibeke isizathu mhlawumbi nditsho uba impilo yam ime kakubi le nto ndingafuni kuhlutshwa licuba okanye andikwazi kuphefumla xa ndisiva ivumba lecuba.

Xa kuthethwa ngelori ethutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo eMzantsi Afrika kuye kuthi qatha kum iitrakhi ezi zihamba emigwaqweni zifike ziphethe iimpahla ngeempahla. Into endenza ukuba ndithi qatha yona kukuba zihlala zihamba iindlela zonke akufani ndingadibani nazo. Akufani neetreyini apho itreyini ike ihambe ngelo xesha nangelo xesha. Zona zihlala zihamba mihla nezolo zikhona izithuthi eziqhuba iimpahla ezinkulu.

Abahambi beenyawo ndingabacebisa ukuba phambi koba bawele bajonge ekhohlo bajonge kwelinye icala baphinde bajonge kwelinye icala bawele ke emveni koko bebona uba akukho moto izayo. Ebusuku ndingabacebisa ukuba baqale balinde imoto idlule ngoba ebusuku imoto ibangathi ilayite kude kodwa ibe ilayite apha kufutshane. Nabo ke ndingabacebisa ke futhi ukuba bawelele endaweni ene-robots apho bazokwazi ukuwela kakuhle ngexesha ezivulele bona ii-robots.